Data malume yi tirha ku fana ni petiroli emovheni i xilo xa ku loko xo ka xi nga ri kona la fonini hambi yi sasekile so foni ya wehe a yi nge tirhi ntirho wa yoho lowukulu tanihileswi yi nga smartphone yi nge koti ku ve ni u nga nghena u lavalava u sechasecha swilo loko u nga ri na rona nakona u nge koti ku hlanganyela ni vanhu van'wanyana ka ma-social media tanihiloko vona van'wani va hlangana na se ke i swilo leswi lavekaka kumbe swilavaka swi tshama swi ri koho ku ve ni foni leya wehe yi tirha kahle na wehe u kota ku ve ni u fikelela leswi u swi lavaka swa nkoka.

Data ri durhisa hikuva eka masiku lawa nhlayo yo tala ya vanhu lava tirhisaka tifoni vo lava tirhisaka to ti-smartphone na koho i tifoni leti lavaka ku va na data se ke va ri durhisa leswaku va tshama va ri na roho tanihileswi nhlayo ya vanhu lava ri lavaka yi nga henhla swinene va hi tirhisela wona wa supply na demand na koho va tshama va rila leswaku mfumo a wu lavi ku va nyika spectum ku ve ni va ta kota ku ve ni va ehlisa nxavelo wa yoho data.

Ndzi nga vula leswaku nxavo wa data wa durha wona wu durha swinene and mfumo wa ngaku a wu lavi ku yingisela kumbe ku ve ni wu nghenelela wu pfuna vaakatiko kumbe vanhu va wo hi ku i mhaka leyi tiko ri rilaka hi yoho kambe a va pfuneti ka yona na hi tiko eka matirhiselo ya hehe hi ri tirhisa ku fika lani se hi ri tirhisaka swa ku tlanga kumbe swa ka swi nga pfuni nchumu hi tshama ngopfu eka hi ri tirhisa ngopfu eka tindhawu ta ku a ti nga faneli hi ti tirhisa koho se ke ni vona hina hehe hi ni xandla kumbe hi ni xihoxo ka matirhiselo ya he ka .

Munhu eka riqingho ra yena ra le nyongeni a nga tirhisa data ku ve ni a lavalava kumbe ku search-a search-a mintirho a nga ri tirhisa ku ve ni a kumana na vanhu lava nga le kule na yehe kumbe lava lavaka voho loko na vo va ri koho eka mintlawa ya ma-social media futhi a nga tlhela a ri tirhisa ku ve ni a kuma timhaka ta tiko hinkwaro timhaka ta misava hinkwato a tshama a ti tiva ko kwala riqinghweni ra ye ra le nyongeni a nga tiva ta mitlangu a nga tiva ta mapolotiki a nga tiva hinkwato leti mu tsakisaka leti a ti lavaka ko kwala kusuhi na yehe.

Nakambe u nga fikelela timhaka ta misava leti u ti lavaka hi nkama wolowo u nga fikelela timhaka ta matiko hinkwawo ta tipolotiki ta mitlangu na hinkwato leti ku tsakisaka u nga kota ku fikelela ma-social media u fikelela vanghana va wena lava nga le kule ndyangu wa wehe lowu nga le kule na van'wani ni van'wani la u la ku fikelelaka vo swi tele leswi u nga swi fikelelaka hi ku tirhisa data eriqinghweni ra wena.

E-e a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi, Wi-Fi na yoho yi tirhisa yoho data i ku a yi tirhisi ku fana na yo data yi nga le fonini hikuva yi va yi nga ri kona la fonini kambe e sim card ya ko yi va ko kwahala yi nga ka xoho xa kumbe foni yin'wanyana kambe ntsena a yi le fonini ya wena ku nga wo mahambanelonyana ya ko kambe e-e matirhiselo a ma hambananga.

I ku pfala tindlela na hinkwaswo tindlela ta mavulavulelo efonini ya wehe hinkwaswo leswi lavaka yoho data ku ve ni swi vulavula kumbe swi ku nyika xitiviso swi va swi pfariwile hi ku veni na yoho yi pfariwile u nge kumi switiviso swa nyuwana swa kusuka ko kwahala ka ma-social media ka ma-email kumbe ka ma-app man'wani ni man'wani hambi ya ma ya le bangi u nge ma kumi hikuva u va u pfarile ndlela ya woho ya ku ve ni yi ku tivisa kumbe yi ku vulavulisa.

Ina ku na ku hambana swinene ka ku durha ka yoho data hi ku ya hi mintlawa leyi ku va loko vo three gig va nge ku xaviseli ku fana na five gig yi ta hambana swinene kokwala hi hi maxavelo ya koho u nga yi xava three gig va ku kumbe thirty rhandi u nga yi xava kumbe va ku rhanda leyin'wani ya kona ya five gig swi ta lava va yi sungulisa ka yo fifty rhandi kumbe vo one twenty se ke swi hambane kule swinene.